Ho etsa phoofo ho sebedisa poone. Mme e poone ya tsamaya ho ya kgiwa masimong, mme ya tliswa e tla silwa. Mme ha e qeta ho silwa ebe phoofo.

Ntho e nkwatisang ke hobane dinawa di bodile ka tlung ha hona ntho eo re ka e jang. Mme ke mathata feela. Hore ke tlo etsang ha ke tsebe ntho eo ke ka e etsang. Ke itshwere matsoho hloohong.

Ke a etsang ha serapa sa ka se tjheswa ke letsatsi. Ke nka sebedisa mokotla wa dilamuni ho tshireletsa serapa sa ka.

Ntho tse dulang di etsa hore ho fetolwe di tjeho. Ke taba ya hore ntho e bitswang ka inflation ya theoha neng neng e ya phahama, neng neng e ya theoha.

Taba ya hore meroho ha e tshwane, ke taba ya hore di polasing kwana moo e etswang teng hore e dishop-ong hona le di ntho tseo ba di sebedisang. Tse rekwang hore meroho e dule e netefetse ka matsatsi ohle mme e be le diaha mmele.

Ka hore Dineo a ka hira lori ho ya tsamaisa mafura ho tloha polasing ya hae ho ya di mmarakeng. Ke tsela eo a ka e sebedisang eo.

Ho dula ho thwe mmuso o fa batho di naha, empa ha hona naha eo mmuso e fang batho. Ka hobane batho ba ntse ba hloka moo ba ka aha ba ka ahang ebile moo ba ka lemang teng.

Ha ho na le di jalo tse senyehileng polasing ya ka, kea di arola ho tse lokileng. Mme tseo tse senyehileng ke di kenya hape fatshe, kea di jala. Mme ha eba hona le tse leng tse lokileng hantle, di ya ka thoko.

A ka dulang a di tjhentjha, ke hore a dule a nwesetsa di jalo tsa hae ka mehla le matsatsi. Mme a se di nosetse haholo holo hoba dia senyeha ha o di nosetsa haholo.

Motswalle ke tlo qala ka ho pheha reisi mme ke phehe le dinawa tse ka lekotikoting. Mme ke pheha cabbage ke phehe ditapole, ke phehe dihwete ke phehe nama ya kgoho ke phehe le beetroot.

Ke ile ka mo kopa ka mo rapela ka kgumama ka mangwele. Mme ka ba o jwetsa ka mo kopa hore ke kopa o kgutlisetse basebetsi mesebetsing. Ka hore leruo la rona ha le a loka hohang. Batho ba hloka mesebetsi ba le ba ngata, mme ba hloka ho fepa malapa a bona. Mme o ile a utlwisisa.

Ntho eo ke netefatsang hore ka etsa hore basebetsi ba ka ba dula ba bolokehile. Ke hore ho na le di ntho tseo ba tshwanetseng hore ba di apere ho itshireletsa. Tse tshwanang le dikgohlopo hore ba itshirelletse le tse ding tse ngata.

Ho ritela ka hare ha toromo mme ka mora letsatsi le le leng wa o pheha. O etsa setoto mme o tlo o tlohela o dule matsatsinyana ha o qeta o be o tshela cartoon.

Ntho eo ke ka netefatsang hore ke ka etsa hore ke phunye masoba mobung. Ke ho peta, mme ke ha ke sebedisa sepete foroko.

Molao o dumelletsweng wa hore o hlabe phoofolo ke ha o e hlaba o sebedisa thipa e leng ya ka tlung. Mme o etse bo nnete ba hore e loketse ho hlaba. Mme ha o qeta ha o hlaba, o hlaba phoofolo molaleng. Mme ke hona o ka kgonang ho qeta ka ho e hlaba hangwe fela.

Ntho eo ba ka e etsang hore ba tlohelle ho lwanela naha ya ntate wa bona. Ba ka e rekisa mme tjhelete eo ba e arohana mahareng a bona.

Ke ne ke ka qala ka hore ke kope thuso ho mmuso mme ka hobane ke na le kgwebo e nyenyana. Ke kope thuso ka hobane ke hloka thuso tsa ditjhelete tse hlokang hore ke phahamise kgwebo ya ka.

Ntho eo a tshwanetseng ho e etsa ke hore a etse sebopeho se nka re nke sa motho, mme a se kenye ka dijalong tsa hae. Mme se tla etsa ho tshosa di ntho tse batlang ho tla dijalong tsa hae.

Ke nahana hore lefatshe le ka kgonang ho busetswa ke la mofuta wa batho ba batsho le batho ba basweu.

Hore polasing ya ka, ho nka dula, ke ntse ke shebile, ke ela hloko ho ntho engwe le ngwe e etsahalang ka hara polasi. Mme di ntho tsohle di tla tsamaya ka mananeho hoya ka nna.

Mesebetsi ya metjhini e etsa hore mosebetsi o be beterenyana mme hore o phakise. Empa batho le bona ba hloka hore ba sebetse hore ba kgone ho etsa tjhelete ho hlokomela malapa a bona. Mme ha ke ne ke le Rapolasi, ke ne ke tla hira batho hore ba sebetse ba kgone ho fepa malapa a bona. Hobane taba ya metjhini e etsa hore batho ba fellwe ke mesebetsi.

Diphello tse tsebeng o di kopane le tsona. Ke tsa hore di jalo di tla be di tjhele kapa di tla be di sa hlaha hohang. Ka hobane o tla be o sa di hlokomela hantle.

Ditlama tseo ke di ratang, ke moroho haholo mme le eiye e ona ke e jetseng. Mme ke na le serapa seo ke di nkang ho sona.

Ntho eo ke neng ke ka etsa ke hore basebetsi ba ka ba ne ba tla sebetsa matsatsi a mahlano ka beke. Mme ho tla ba le nako eo ba bang le matsatsi a bona a phomolo a matelele nyana. A ka bang hona matsatsi a mashome a mabedi.

Moroho heso re o pheha ka tsela e bobebe haholo mme ntho eo re e sebedisang ke mafura le eiye le letswai. Ha hona ntho tse ngata tseo re di sebedisang. Re kopanya ntho tseno fela e be .

Hore ntho eo ke ka etsang ke hore ke batlisise haholo ka nthwena e ke batlang ho e jala. Mme ke kene mona ho marang rang ho batlisisa haholo. Pele ke ka etsa qeto ya hore ke batla ho .

Hore ha o batla ho kena kgwebong ya ho etsa di ya ho hodisa di kgoho. Mme o ka ya ho batho ba nang le bohlatsi ba hore ba tseba ka ntho ena ya di kgoho. Mme o tsebe ha batsi ka taba ena pele o ka etsa. Nna ke nahana hore o batlisise pele ka ntho pele o e etsa, hore o kgone ho tseba hore ntho eo o e kenyang ho yona ke ntho e jwang.

Ke ka e rekang ho qala ho lema. Ke nka qala ka ho reka meroho bona bo di nawa le di tse ding tse ding tse di ngata tsa meroho. Mme hobane e leng tsona ntho tseo tse nka kgonang hore ke qale ka tsona pele. Pele ke ka tswella pele ka ntho tse ding tse kgolonyana.

Ke nahana hore ho bohlokwa hore re tsebeng hore batho bana ba entseng meroho le di tse ding tse di ngata tsa di jalo hodima di flat, ke ntho e sa lokang. Hobaneng ha di ntho tsena di hola, mme di qetelletse di entse dikotsi hona mona moo re dulang teng. Ke nahana hore re kopanye dihlooho re bontshaneng hore re etse jwang ka di ntho tsena.

Batswadi ba ka ke fumane kontraka ya mmuso mme ke thabile haholo. Ke ile ka e apply-ela hona mona ho marang rang mme ka kgona hore ke kgone ho e thola.

Ke nahana hore ke nka bua le bona hantle mme ke ba hlalosetse hore ha ba batla dijo, ba ka nkopa hantle eseng hore ba inkele.

Ke nahana hore ba ka sebedisa di ntho tse tshwanang le bo dikgohlopo hore ba dule ba bolokehile kamehla. Mme hape ba be le ntho tsena tse ho thweng ke di medical aid hore ha ho na le kotsi e etsahetseng, ba kgone ho thusahala ka pele.

Dijo tse ding tseo ka di bolokang ka hore di kenya ka sehatsetsing ke nama ya nku, nama ya ya podi. Mme le emmeng ya meroho e ka kgonang ho e kenya ka hara sehatsetsi.

Ba ne ba lwanela hore tjhelete ha e kene, mme tjhelete e ngata e ya senyeha. Ka hobane dijalo tse ngata di ya senyeha ebile ha ba kgone hore ba rekise.